Ezi ephu ziyayonga kakhulu imali ngokuba akufuneki ude uthenge i-airtime yokufowunela umntu. Ungamshiyela nje umyalezo ngezi ephu.

Abantwana babuya babe semngciphekweni omkhulu kakhulu ngoba kukho abantu abadala ababuye bazenze oxam kwaba 'ntwana besebenzisa ezi aphu.

Loo nto ingabanceda kakhulu abafundi bezikolo ngokuba akuzudingeka ukuba bakhuphe imali ukuze bafumane ulwazi.

Ndingaziva ndicaphuke kakhulu ngokuba ndizobe ndingayisebenzisanga yonke ndayigqiba idatha yam.

Banomsindo kakhulu kodwa ndaye ndakwazi ukulinda kude kubuye umbane, ndaphinde ndakwazi ukuyisebenzisa futhi.

Abantwana bathi bangene kwiiwebhusayithi ekungafanelekanga ukuba bangena kuzo. Loo nto ingaba yingozi kakhulu.

Inganceda kakhulu loo nto ngoba ungathi xa ungayifumani loo ncwadi uyifunayo, ukwazi ukuyisetsha kwi-intanethi ngoba uzobe unayo iWi-Fi.

Ewe, zikhona ezifana njengoba efowunini yam ndisoloko ndincokola nabantu. Xa ndingakwazi ukuncokola nabo bantu ndizobe ndincokola nabo kuye kube nzima kakhulu.

Ndingamcebisa ukuba xa ethola iWi-Fi athole iWi-Fi ezokhawuleza isantya sayo ngoba izokwenza umsebenzi wakhe akhawuleze kwaye asebenze kakuhle kakhulu.

Ndingamcebisa ukuba abukele kweyona webhusayithi ekhuselekileyo apho angazukwazi ukuhekhwa khona.

Kuyaxhomekeka ukuba loo video call uyenza ngeyiphi iaphu. Uba uyenza ngoWhatsApp, uqale ufake i-phone number efowunini yaloo mntu ufuna ukumenzela i-video call, ungene kuWhatsApp ucofe indawo enophawu lwe-video call. Kulapho uzawuthi umfumane khona loo mntu umfunayo nge-video call.

Ewe, ndisayikhumbula. Ndayithengelwa ngusisi wam kwaye ndaziva ndinemincili kakhulu emveni koba ndiyifumene.

Zinganceda ezo khampani ukuba xa zizenza iifowuni zisentsha zifake ulwimi lwesiXhosa. Ithi ifika emntwini ifowuni isentsha ibe inalo olu lwimi lwesiXhosa.

Zinintsi kakhulu. Uyakwazi nokuyibukela efowunini okanye uyibukele kwi-laptop, ikhompyutha ngaphandle koba uhlale phambi kwe-TV.

Ezinye zezinto ezingakhuthazekiyo ezenzeka kula majelo zezokuba abanye abantu la majelo bawasebenzisa ngeendlela ezirongo, bade bathuke abanye abantu bezenza abantu eyingengabo.

Ndingabacebisa ngelithi kwezi social media bangancokoli nabantu abangabaziyo, kwaye bancokole nabantu abazizintanga zabo kuphela.

Ndive kusithiwa iOrlando Pirates izawuthi iye elizweni ekuthiwa kuseSpain ukulungiselela i-season yabo ezayo.